Mefuta ya diaparo tse di apariwa mo setsong same ke tsa Setswana mme di fetogile tota mo tse di apariwang mo ngwageng e ya ka jeko kgale go ne go aparwa megopa ya diphologolo le dikhetsana empa gompieno go apariwa mesese.

Ee, e ka apariwa mo meletlong e tlotlegang jaaka di-conference empa o tlaya ka gore ke conference ya eng.

Ke nagana gore moaparo wa setso wa basadi o e leng gore o montle ke wa mazulu ka gore go apariwa ka dikete tsa dipheta le dipheta mo ditlhogong le dikuane.

Nnyaa, ga ke akanye jalo diaparo tsa setso tseo tsa Sezulu le Sexhosa a se tsona tse di dirang gore bana ba segompieno ba apare diaparo tse dikhutshwane tse di kaiwang di sa siamela motho wa mosadi go ka di apara mo bathong e no ba fela bana ba gompieno ba dira ka mokgwa o ba ratang ka teng.

Di bontsha ka mmala le pattern-e ya mokgwa o ba dirileng seaparo seo tsa maZulu o kry-a le gore ba loketseng dipheta ka mo dikheteng tsa bona le mo ditlhakong ba kenye le dipheta mo matsogong.

Mosadi o o nyetsweng o tshwanetse go apara moaparo o o leng goreng o thiba dinama tsa gae seo se ra gore ga wa tshwanela go apara dilo tse di khutshwanyana kgotsa tsa o ntsha matsogo, o tshwanetse o be le gore o a e phutha as mosadi o nyetsweng lebaka ke gore o nyetswe, mmele wa gago kwa gao le motho o a o nyetseng ga wa tshwanela go bontsha batho mmele wa gao.

Diaparo tsa setso tsa Setswana gantsi di dirwa ka mekgopa ya diphologolo lebaka la go dirisa seo ke go supetsa gore go tlhomphiwa se se diragalang, e ka ba lenyalo moletlo o mongwe le o mongwe o tlhokang gore go apariwe seaparo sa Setswana sa setso empa gape go na e aparang ke basadi e tsamaisana le blouse mme banna bona ba tla apara marokgo.

Kamano e e leng teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke gore basadi ba tshwanetse go apara diaparo tse e leng goreng di phutha mebele ya bona.

Ke bona di ka tshela mmogo le fashion-e ya segompieno.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa basadi ka moaparo o e leng goreng o phutha mmele wa mosadi le go rata setso sa ko mme diaparo tse le tsona di na le seabe mo go bolokeng ngwaoboswa ka gonne mo malatsing a kajeno ngwaoboswa a ba itse thata ka setso jaanong meaparo e ya ditso ba kgone go e 'ira seaparo sa sejwalejwale gone jaanong.

Nnyaa, ga ke nagane gore di rotloetsa go lekalekana ga basadi le banna ka gonne diaparo tsa banna le basadi a di tshwane. Fashion ya banna ga e tshwane le basadi mme seo se dira gore basadi ba tla nna le fashion-e ya bona le banna ba tla nna le fashion. Ee, ke dumelana le metlha ya ka.